Lapho-ke masekwenzekile kumele sibuze ukuthi kwenziwanjani uma sehlakelwe ileso simo leso-ke. Senza njani mhlawumpe siyanifonela ebese siyanazisa ukuthi, eyi cela nisincede lana. Noma kumele size vele ema-ofisini enu thina ngobudala bethu, noma uma kungenzeka ukuthi yithi abahambile noma uNkulunkulu esasibizile-ke. Laba abasele benzanjani ukuze ukuthi bathole inqedo kini noma mhlawumpe usizo eloku-organise-a umnqwabo mhlawumpe. And yini okunye abadinga ukuthi mhlawumpe bakuphathele ukuze ukuthi nizokwazi ukuthi nibanqede. Nikwazi ukuthi nikhule leyo mali leyo abazoyisebenzisa for umnqwabo, nomsebenzi, nabasesontweni nawo wonke okumele kwenziwe. Futhi nakhona ngaleso sikhathi leso-ke, futhi nakhona futhi senza njani ukuthi senze sure ukuthi. Uma kungenzeka mhlawumpe ukuthi bakhona abanye engifisa ukubangeza futhi kula bantu engifisa ukuthi ningincede ngabo uma kukhona okwehlakalayo. Ngakwazi ukuthi ngibafake noma kumele vele babe umndeni kucala na?

Umfundi osenyuvesi kumele akwazi ukuthi awa-afode noma akhokhele le zinto anazo. Okokuqala nje ngeke ukwazi ukubeka imali yakho ebhanke. If leyo bhanke lelo lizokwazi ukuthi lidle leyo mali leyo ngenqa yamafizi afana nama-interest noma ama-savings. So, kuba lula ke uma kunjalo, ukuthi umuntu acala imali yami mangiyibekile kuleli bhanki kuzoba namalini. Uma ngifaka u-fifty randi ezosala ngenca yamafizi ama-charges kucala. Bese uma sekabone lokho-ke bese a-decide ukuthi noma leyo mali eyayikhipha malini ezoya kuphi njani. That's why eyokuqala lalelo bhenki lelo, ukuthi lizombiza malini ukuthi abeke imali lapho. Okwesibili kuba ibhajethi ukuze naye abone ukuthi, no mangingathi ngingenza konke lekumele ngikwenze. Ngizodinga umalini and ngizoyibeka kanjani-ke leyo, ngiqale kuphi bese ngigcinaphi.